Umkhuba engiwukhumbulayo wokuqalisa iminyaka ezayo owenzelwa umuntu wesilisa, osukwini lethu ukulwa kwezinduku. Lo mkhuba ngingasho ukuthi ungakhile njengomuntu wesilisa, ngoba lapho ngafunda ukuthi omunye umuntu wesilisa ungabomesaba.

Ezinye zezinto ezike zenzelwe uma kushadwa emndenini wamaZulu, kuye kuthengwe izimbuzi, yizimvu, nezinkomo, ukuze imindeni yomibili izohlangana emva komshado, ukuze bahlale phansi badle kuphuzwe neziphuzo. Loku kukhombisa ukuhlangana nokuthandana emndenini. Kuthi ngakusasa kwenziwe umshado wesintu, lapho-ke umndeni noma umndeni umakoti nomkhwenyana bazobe sebehlanganiswa ngokwesintu.

Ngiyavumelana nalokhu, ngoba imali esuke isetshenziswa kule mishado ebizayo mhla usuyidinga emshadweni, iyona esuke ingasabonwa. Kanti lento yomshado kusuke kuyinto yosuku olulodwa ezophinde idlule. Akukho okusuke kusazosala uma seniqhubeka nempilo.

Ndoda njengoba usukhule wafika kulesi khathi, akusho ukuthi ungasabalaleli abazali bakho. Isizathu sokuthi ngisho lokhu, iphutha elinokwenziwa abafanyana ukuthi umuntu kumele abone esemdala, abone engathi akasamdingi umzali empilweni yakhe ukuthi amutshele ukuthi enzenjani.

Ngendlela okuyiyona emhlabeni manje ngiyacabanga ukuthi lokho akulona iqiniso. Isizathu engisho lokhu ukuthi, ezindaweni zokusebenza isikhathi esiningi sekusebenzisa ulimi labeLungu. Lokhu ukukhuluma isiZulu noma ukukhuluma ulimi langakini, isikhathi esiningi kubukeka nje kungahloniphi noma kungabacabangeli abanye abasebenzi.

Kuke kwafika imfeshini yokugqoka amabhulukwe amakhulu. Ngokuhamba kwesikhathi ngiye ngabona sengizisola ngoba imfeshini ayihlali isikhathi eside. Ngazibona nami engathi sengisele kwafanele ngishintshe ngigqoke ngenye indlela.

Indima engicabanga ukuthi umzali kumele ayidlale ekukhetheleni izingane zabo abalingani noma abantu abazoshada nabo, indima yokugqugquzela kuphela. Akumele kudlulele lapho kumele bagqugquzele bakhombise ukumujabulela umntwana, ukuze ezokwazi ukuthi uma ebona, uma ebona engathi wenza iphutha akwazi ukuzibonela yena.

OZungu, oNyamakayishi, oGwabini, oNcwane. Lezi izithakazelo zalayikhaya. Ngiyanihlonipha bonke nonke ngokuhlala kwenu kusukela kogogo, nobaba, nomkhulu.

Kubaluleke kakhulu abantu ukuthi bangcwatshwe emabhokisini, ikakhulukazi noma ebiza amabhokisi, kodwa lokhu kukhombisa ukuhlonipha umuntu ongasekho. Le senzo sokungcwaba abantu besengwe besongwe ngezingubo ngisibona kuwukungahloniphi noma ukungamuthandi lo muntu ongasekho emhlabeni.

Kubalulekile ukuthi leli thuba olitholile ulibambe ngezandla zombili, ngoba njengoba livulelekile akugcini ngawe. Lingavuleleka nakwabanye abantu besifazane abafisayo ukuba sezicathulweni zakho. Ukungalihloniphi kwakho kuyobe kukugcina ukubona kwethu kuphethe umuntu wesifazane endaweni.

Lolu siko lwezingxoxo zamalobolo, aligcini ekuthunyelweni kwemali kuphela. Lelu siko lukhombisa ukuhlonipha nokukhombisa ukubaluleka komakoti kumkhwenyana. Lokhu kukhombisa isibophezelo umkhwenyana asenzayo sokunakekela umakhoti emndenini wakwamakhoti.

Yebo, umshado usadingeka kulesi khathi samanje. Ukushada umuntu kuyisibophezelo esibalulekile phakathi kwabantu ababili, nemindeni emibili. Lokho kukhombisa ukucayi besimo lesi enisuke nizifaka kuzona.

Indima edlalwa abaholi bakamoya ekuholeni imikhuleko nemikhuba kule mikhosi yokuqamba amagama, yibona abasuke bamukela lowo muntu osuke ezalwa. Kuphinde kube ibona futhi abanikeza igama abalizwa lifanelene noma lisondelene nemikholelo noma nemfundiso yaNkulunkulu.

Ngajabula kakhulu, kwakungathi ngiwine indondo enkulu, kakhulukazi ngoba ihembe lamkhulu nalo lalisifaniso segolide. Ngazizwa ngijabulile ngamukelekile emphakathini, ngoba abafana abaningi engikhule nabo babe sebedlulile kulesi simo, sebe ngamadoda. Ngazizwa nami ngingomunye wabo. Kwakuwusuku engingasoze ngaphinde ngalikhohlwa empilweni yami. Ngazizwa ngiphezu komhlaba.